Nna ke bona go siame fa bagodi ba nna mo lapeng le batho ba o ba ba ratang ba ba tlhokomele ka lerato e bile go nne monate, gonne fa ba ile kwa bogodimong kwa dintlong tsa bogodi ga ba tlhokomelwe sentle, gonne batho bao ba dira tiro ya bone ntle le lerato, ba kgesa batsadi ba rona tsotlhe tse a di tlhokang.

Go le gantsi go lebeletswe gore batho bao ba tlhokomelang batsofe ba bontshe lerato, ba bontshe tlotlo, ba bontshe bokgoni jwa go batla go thusa, mme fela seo ga se se e leng gore kwa bofelong e nna sone, batho bao ba ya ko ditirong tsena ka e ba le gore o tlhokomela batswadi ba e leng gore ba tsofetse ga ba sa tlhole ba kgona go itirela a tsena ko mme a dira dilo di sele a seka a tlhokomela batswadi sentle, gongwe a feleletsa a ba tshwara a makgwakgwa.

Ka setso sa rona re rutiwa gore re tlhompe batsadi ba rona re ba tlhompe, re ba rate, re ba reetse, ka jalo fa o le ngwana o godisitswe mo lelapeng le le nang le Setswana mo lelapeng la Setswana sentle wa bona tiro kwa batsofeng o tlile go kgona gonne mekgwa yotlhe e o e rutilweng kwa gae ya gore o tshware batswadi jang o tlile go e kgona go e dirisa go tlhokomela batsofe, o ba tlhokomela ka lerato, o ba tlotla, o kgona go ba thusa fo ba sa kgoneng teng.

Di a farologana gonne dilo ga di dirwe kwa go tshwana fa motsadi a le kwa batsofeng kwa ntlung ya batsofe le fa le kwa gae e bile gape le ditumelo o tla fitlhela kwa batsofeng ba sa dire dilo go tshwana le jaaka mogolo a tlwaetse kwa lapeng e bile kgang e ya batsofe mo nakong ya bogologolo e ne e seyo go ne go itlhokomelelwa kagolo fa ba tsofetse bana ba ba tlhokomela go ya go ile go fitlhela ba tlhokafala, mme jaanong se mo batsading bangwe ga se ba tseye sentle, gonne ba fitlhela o kare ba latlhilwe, o kare ga ba ratiwe.

Mo tikologong ya me ga gona ditirelo tse e leng gore diteng ka one motsotso o, mme fela ke solofela gore goromente wa rona mo nakong e sa fediseng pelo o tla di dira gore batsofe ba kgone ba bone ditirelo e bile ba kgone ba itumele.

Ke itse mafelo a a tshwanang le bo West View Old Age, Aclasia Park Old Age a leng mo Randburg mafelo a thusa bagodi ka go ba isa ko bookelong go ya go bona melemo, ba fiwa dijo ba na le di saloon mo ba tla dirwang moriri e bile gape go nale metshameko e e leng gore ba ikentsha bodutu ka yona e ya a duelwa mafelo a.

Tota ke bona e le tirelo e ntle thata gonne batsofe go le gantsi ga bana ba ba tlhokomelang gonne bana ba nale ditiro le bone e bile ba tshwanelwa ke gore ba patele madi a mantsi ntsi gore ba ba bone thuso, ka jalo mafelo a batsofe a siame fela go batla go thapiwa batho ba e leng gore ba lerato batho ba ba ratang tiro ya bone, batho ba ba tswang go training, ba ba kanyetswa tiro e tshwanang le e ke yone e tla siamang e bile le batsofe ba tla natefela ka nako ya bone ko.

Nna tota ke bona e siame e bile e thusa batsofe a e tswelele pele phenšene ena, le puso re a e lebogela go tsaya batsadi ba rona ba ba tsofetseng tsia le go ba thusa mo ba e ba thusang teng.

Tota le ka simolola ka go kwala proposal-e e leng gore e tla isiwa kwa goromanteng, mme ga le fetsa le be le batla batsofe le malapa a bone ba e leng gore ga ba kgone go ba tlhokomela ba interview, ba kgone go bua ka jalo tseo di tsewe di isiwe kwa goromanteng.

Tota mo malapeng a mangwe e ba tlogela go se monate gonne ba bantsi ba ikegile ka pension-e ya bagodi, o fitlhela mo lapeng go sena yo dirang go lebeletswe yone fela phensene ya mogolo ka jalo fa mogolo a tseo a isiwa kwa ntlong ya bagodi go sala go le lolea go senang go senang, mme gape kwa bogodimong fa e le gore ke nngwe ya tse di patedisang go nna botlhoko gonne ba lelapa ba ka se kgone go mo patelela madi ao a tla bong a batliwa.